Batlhoka tiro ba amega tota mo kgang ya ditlhwatlhwa tse di kodimo tsa data gonne ga ba amogele madi, ga ba bereke ke ka moo go nna bokete mo go bone gore ba kgone go iphedisa, ke ka moo ba feleletsa ba tsamaya ba ya go senya, ba senyetsa ba e leng gore ba kgona go iphedisa.

Ke dirisa data ya rain, ke reka ka six hundred and twenty-five ranta, e ntsaya sebaka se le kgwedi yotlhe go nne ga e fele, ke tlhopha yona gonne ke e berekisa go ya go sa feleng, ga ke patetse six hundred and twenty-five ranta ke iphitlhela ke e dirisa kgwedi yotlhe e sa fele.

Ke dirisitse ya rain-e nlimited e ke e dirisa kgwedi yotlhe a lebelele yone data ena ya rain.

Ke di gig tsa unlimited tsa kgwedi yo yotlhe tse di sa feleng, nka rata gore re tsene ka di one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Mafaratlhatlha a five G a tla re thusa gonne re tla kgona go berekela mo nakong, e tla re thusa gore re kgone go romela dilo tsa rona di tsamaele ka pele mme ebile bontsi ba di business tsa di inthanete di tla kgona gore di iphitlhele di berekela mo bonakong, sengwe le sengwe se tla tsamaela ka pele mme ebile re tla iphitlhela re sa sokole ka network-e go le gontsi ga go ntse jaana dilo di kgona go tsamaya ka nako e e siameng ebile re ka se ke ra iphitlhela re sokola go tshwarana le network-e.

O tsena mo founong o betsa di-number tsa star one eight eight star e be o tsenya di-number tse di telele tse o di tsenyang tseo e be o kry-a airtime ya gago wa ira star one two three wa tsena mogare ga data wa reka ya madi a o tsentseng one mo founong ya gago. Resegofetse you said you want to go to the toilet, you said you want to make .

O time data ya gago gore o seke wa iphitlhela e fedile, fa o sa e dirise tsamaya o ntse o tima data ya gago o ntsha di-screen tse o sa di berekiseng tse o feditseng ka tsone gore seke ja data ya kwa morago le ga o sa e berekise.

Ke reka mowa mme ke o fetole e nne data gonne ga o reka data e tswa e le nnyane mme ga o ka mowa e be o e fetola o e dira data o kry-a data e le ntsi re ka boloka madi fa re tima data ge re sa e berekise.

O lebelela madi a o nang le one mme o tsamaye o tsenye number ya motho o tsamayang o arogana data ya gago le ene, ga o fetsa o bo o tlhopha gore o mo romelela go le kae mo e wena o na le yone e be o mo romelela gore a kgone go romela kopo eo.

Unlimited ke yone e tla kgonang go thusa batho gonne go tsamaya o ntse o reka data kgapetsa kgapetsa ke ka moo o senya madi le go feta ebile go le gontsi di limited data o iphitlhela o rekile gantsi ntsi o dirisitse madi a fetang ya unlimited. Batho ba le bantsi ba nagana gore go tsaya madi a kgobakaneng a le nosi o patela unlimited a mantsi tota gonne wa ntsha ka nako e le nngwe mme ba sa lemoge gore e e lekanyeditsweng o tla tlhole o ntse o rekile ga ntsi ha o re o tsaya madi a teng wa ba fatshe wa tlhakanya o iphitlhela o dirisitswe e fetang e sa lekanyediwang.